Dumela monghadi. Ke ne ke batla ho reka koloi empa ke ile ka bala melao le maemo le karolo ya tefo mme ka hlokomela hore tefo ya pele le e ka bohareng ya utlwahala haholo ho feta tefo ya ho qetela ya karolo ya koloi ha ke e reka. Ke utlwa ekare le qhekella batho barekisi ba makoloi ka ha sena se se na mabaka a utlwahalang le hore ntho e nngwe ke batlang ho utlwisisa ke hore hobaneng e nyoloha ha motho a se a qetela, kapa ke ona mokgwa wa hore le qhekelle batho hore koloi e qetelletse e se e nkuwe na?

Ke utlwile batho ba bangata ba tletleba ka hore ho bula account ya banka ho hloka tjhelete e ngata empa ho ne ho se jwalo ka nna. Ho ne ho le bonolo haholo ho nna. Mme motho ya neng a nthusa o ile a etsa hore ho be bonolo haholo. Boiteko ba ka bo ile ba fokotseha, mme sohle seo ke ileng ka se etsa bankeng sa bopaki ba aterese, e ne e le ho romela dipolelo tse romeletsweng ho tswa ho di-email tsa ka, ho ya ho di-email tsa hae. A nto njwetsa hore ke patale fifty rand ya hore ke activate card fela.

Dumela ntate. Ke hloka ho etsa kopo ya kadimo ya tjhelete bankeng ena ya lona. Hoba ke na le lebaka la tshohanyetso empa ke batla ho tseba hore na tefo ya ka kgwedi le kgwedi e tlaba bokae le hore ho tla etsahalang ha hona le inflation le deflection mabapi kadimo ya ka ya tjhelete. Ke boetse ke batla ho tseba hore na ho tla eketseha bokae bakeng sa repo rate ha ke kadimme tjhelete, le hore ha ke patala ka di twenty five kgwedi le kgwedi ho tla loka na?

Ke a utlwa batho ba baholo hore le batla ho bula account ya stokvel. Pele ho moo, ke hloka ho hlalosa seo le tla se hlokang. Le hloka batho ba bararo, e leng bona ba tla tjhelete. E tlaba modulasetulo, treasurer le secretary. Le hloke bopaki ba di-address tsa lona le le bararo le bukana tsa lona tsa boitsebiso. Re hloka le makgolo a mabedi a diranta ho kenya karete ya lona tshebeletsong. Re boetse re hloka dinomoro tsa boitsebiso tsa ba bang, ba tlo bang stokvel-eng hore re e behe faeleng ha e le hore ho hong ho ka etsahala ho lona. E mong wa bona ka kgona ho tla.

Ho tlameha ho pata motho e mong ntle le insurance ha se ntho e kileng ya etsahala ho nna ka ho ntoba. Empa ke ntho e ileng ya etsahala ho e mong wa leloko leso. Re ile ra tlameha ho dula fatshe, mme re bone hore na re ka kenya letsoho ha kae e le hore re ka pata mofu. Ke bone ka moo ho leng bohlokwa ka teng ho etsa bonnete ba hore o boloka insurance ya hao e dule e patetswe e le nakong. Mme o behe ditho tsa lelapa la hao le bana e le hore o se ke wa ba le bothata nakong e tlang kapa wa ba le maemo a se utlwahaleng. Le hona o se ke wa hlopha batho hoba ka nako e nngwe batho ba tloha ba hloka tjhelete e le ka nnete.

Letlole la insurance ya ho hloka mosebetsi e bitswang UIF, le fana ka thuso ya nakwana ho basebetsi ha ba fellwa ke mosebetsi kapa ba sa kgone ho sebetsa ka lebaka la phomolo. Le ha mme a amohela ngwana a dutse hae. Ya ho ba motswadi kapa ya ho kula. E boetse e fana ka diphallelo ho ba itshetlehileng ka mofani ya hlokahetseng. Basebetsi bohle, ha mmoho le bahiri ba bona ba ikarabella bakeng sa menehelo ya UIF. Le ha ho le jwalo, mosebetsi ha a lokela ho kenya letsoho ho UIF ha ebe a hirilwe ke mohiri ka nako e ka tlase ho dikgwedi tse twenty four.